Ditlamelwana tseo ke go ba fa moriana o o maleba.

Go tlhokomela batsofe ke tiro e e maleba go bontsha gore re a ba rata ebile re lebogela le kgodiso e ba re fileng yone. Mo nakong ya jaanong re fella batsofe pelo, mme ke bagolo ba e leng gore ba re godisitse ka nako e leng gore re ne re le bannyane ebile re sa kgone le go etsa dilo tse dingwe. Mme bagolo ba re godisitse gore ba fitlhe mo nakong ya botsofe e be le gore ba tshotse matsapa le go itima dilo tse dingwe gore re be le tsone ha setse re ka re gola.

Batsofe go tlamela malapa, ba ba tlamela ka go ba tlhokomela. Setšhaba sone se tlamela batsofe ka go ba fa madi a pension-e le go bafa moriana ha ba kula.

Ke re na le Easy Home Medical Care, re na le Rest For Sure Care le tse dingwe fela jalo.

Ga ke itse ditirelo tseo ka gonne ko lelapeng le ke tswang ko go lone bagodi re itlhokomelela bone, ga re ise bagodi ko mafelong a batlhokomedi.

Go tlhokomela batsofe ke bona e le tlhaloganyo e e siameng, ka gonne go na le malapa a e leng gore ga a kgone mme fa puso e kgona go thusa batsofe a e ba thuse. Mme ke ne ke ratile fa puso e ka ntsha madi a go reka dijo, go ba rekelwa dijo kampo a diaparo.

Ke bona madi a e leng gore puso e fa batsofe one, ke bona a siame ebile a ba thusa ka gonne malapa a mangwe a dikobodikhutshwane.

Go kopa kopo ke fela o ya ko lefapheng ba kgone go go fa ditlamelo tse e leng gore o tshwantse o di tlatse, o ba fe tsone. Mme o itlame gore o tla nna motlhokomedi wa motsofe o.

Madi ao ke go thusa ditlhokego tsa batsofe.

Go amogela madi a pension-e ke fa o na le dingwaga di le masome a marataro. Ka gonne fa o setse o fitlhile dingwaga tseo mebereko e le mentsi ha e sa batla batho ba ba nang le dingwaga tseo, mme puso ya bona go le botlhokwa gore ba ba fe sengwe kgwedi le kgwedi.

Ke nagana puso e tla oketsa dikoloi tse di isang batho kwa dipetlele, gape puso e ka netefatsa gore dikoloi tseo ke tse di thusang batsofe fa ba le mo mathateng.

Ke nagana ke fa puso e oketsa dikoloi tse di isang batho dipetlele ebile go nne le tse e leng gore di thusa batsofe fela fa ba na le potlako ya go ya sepetlele.

Tlhokomelo ko lelapeng, bagodi ba ikutlwa ba le botlhokwa le ba tlhokomelwang ke batho ba ba ratang. E thusa go fokotsa maikutlo a go tlhoka thuso botsalo kgotsa go itlhoboga.

Mo ke dulang teng ga go kgakala le ditlamelo tsa pholo. Ke tsamaya metsotso e se kae go fitlhela ke tsena ko ke yang teng, mme ga se tsela e kgakala thata. Ke tsela e e leng gore mang le mang a tla kgona go tsamaya ka yone mme ke tsela e e leng gore e bolokosegile. Tirelo tsa bone ba thusa fa batho ba le teng ebile mme ke batho ba e leng gore ba lerato fa o tswa, o tswa o kry-ile thuso e e maleba.